Ungaqala ngokuthi uqoqe imibhalo edingakalayo, njengekhophi ye-ID yakho, amakhophi amathathu wesitatimende sasebhange, i-UI nineteen form egcwaliswe umqashi. Vula ama-bracket, ikhombisa ukuthi uphume kanjani emsebenzini, vala ama-bracket. I-UI two point eight form vula ama-bracket, ukuqinisekisa imininingwane yasebhange, vala ama-bracket. I-UI two point one form vula ama-bracket, ifomu lokufaka isicelo, vala ama-bracket. Uma ushiye umsebenzi ngenxa yokugula, umhlalaphansi noma ukukhulelwa, kudingeka neminye imibhalo efanele. Uvula ama-bracket, njengencwadi kadokotela, vala ama-bracket. Ungaya ngqo ehhovisi le-Department of Labour eliseduze nawe. Noma ungafaka isicelo online usebenzisa i-uFiling system.

Isikhathi sokulinda kumkhakha womshwalense womngcwabo siqhathaniswa namazinga emboni ngokuthi kunezidingo zokuphendula ngokushesha nangempumelelo kumakhasimende, ikakhulukazi ngesikhathi sokulahlekelwa. Izindlela ezihamba phambili zokuphatha kwesikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo zifaka, izinsiza zokuxhumana ezisheshayo nezilula, izinhlelo zokuphendula ngokushesha, izinkokhelo zokuphatha ezinokwethenjwa, ukucacisa kwezimali nokuphatha kwezicelo.

Izinyathelo okufanele zilandelwe zifaka ukuqinisekisa ukuthi unezinto ezifanele futhi ezibhalwe kahle. Lokhu kuhlanganisa uhlelo lokusebenza lwe-UIF, i-ID yakho, i-SARS tax number uma idingeka, incwadi yesitatimende somsebenzi, uhlolo lwemibandela ye-UIF. Vakashela i-Department of Labour uma ungeyena umuntu osebenza ngokuzimela, ungahamba kwibhizinisi lakho ebese ugcwalisa i-form le-UIF. Ungabhalisa izidingo zakho zokuphila, ebese uthola ukubuyekezwa nokuqinisekisa.